Ho kenyetsa ntatemoholo le nkgono wa ka Wi-Fi ho nthusitse haholo ntlheng ya hore hangata ha ne re ba hloka o no tla thola hore ha bana data. And jwale ntho e thusang e ne le hore re video call-e re tsebe ho bonana jwalo ka ha re nka sebaka se se telele re sa bonane. Le ena ya hore ba kgona ho kena marangrang monana ba kgone ho check-a tse etsahalang sebakeng sa bona ka hore ho na le bo di-group tsa di-WhatsApp. Tsena ho rongwelwang mathata a hlahang mona dibakeng jwale ka batho ba ba seng e leng hore ba se ba le baholo, ba kgona hore ba dule ba na le tsebo ya ntho e nngwe le e nngwe etsahalang mona mo ba dulang teng ba ituletse ka tlung.

Ditaba tsa maka moraorao tjena tseo ke di utlwileng ke tsena tsa hore ebe newspaper e nngwe tjenana e ngotse ditaba tsa maka ka ngwanana e mong e leng influenc-a mane marangrang a a Tiktok. Ba nkile dinepe tsa hae tsa lenyalo la hae, ba ngola maka ka tsona. Ene ke utlwile e le ntho e nngwe e e leng hore e ya swabisa haholo hobane neng motho enwana ke Influence-a and batho ba bangata ba mo tseba. Jwale ha o tlo nka o ngola leshano kannete ho hlakile hore leshano la hao le tlo qetella le hlahelletse hobane ngwanana o la ya mane ho Tiktok kannete a etsa ka mokgo a sa kgotsofalang ka teng ke newspaper eno ya lehae lena la Africa.

Ee ke ka etsa bonnete ba hore ke kopane le beng ba leqephe leo le ngotseng maka ka nna ke bue le bona, ke ba hlalosetse hore kannete ha kea thabela seo ba se entseng. Ba ngole apology ka ntho e ba e ngotseng. Haeba ba sa utlwisise ke nka kena marangrang monana, e be ke bua ka ho se kgotsofale hwa ntho e etsa e nketsahalletseng e be ha ke qeta ebe ke a ba qosoa ka ho ngola leshano ka nna marangrang a bona.

Ke utlwile ho thwe ba batla ho kwala seteishene sena sa mona lekeisheneng la rona, e leng hore ke ntho e nngwe e ke sa utlwisising hobaneng ba batla ho se kwala. Ka lebaka la hore seteishene senana se re tsebisa ka ntho e nngwe le e nngwe e etsahalang mona lekeisheneng la rona. E mpe kapo e ntle le di-advert tsa bo mesebetsi. Batho ba bangata ba kgona ho di utlwa mono hore ba kgone ho apply-a. Kannete ekaba ba etsa phoso haholo ha ba ka se kwala.

Ke dumela hore di-company tsa di-movie tsa online, dintho tse ba ka di etsang tsa ho bebofaletsa batho ba shebellang di-movie online ke hore ba ba fe option ela ya hore ba kgone ho di download-a. Le ha e se hore ba di download hore ba di nke, mohlomong ba kgone hore ba download-e ntse le hona monono. Ba e download ba kgone hore ba e shebelle ba sa bula data. Jwale ha ba ka etsa jwalo kannete e ka thusa batho ba bangata haholo le bona ba ka kgona ho thola tjhelete ya bona, le ba ka nqena ba kgone hore ba kgone ho shebella ho sena data ha ba kgonne ho download-a movie tseno before ba di shebella.

Streaming bana ba ka ke mane moo eleng hore o kgona ho kena online, e be o search-a nthwe nngwe le nngwe o kgallang ho e shebella. Ekaba bona di-popee. Kapa wena ditaba, kapa wena batho ba ba live. Ntho e nngwe le nngwe o batlang ho e shebella. O ka kgona ho e shebella ebilaneneng ha o stream-a hangata e tla e na le di-episode tse ntjha tse so hlahiswe mona di-TV-ng ha re shebelletse ka tlung. Jwale ha o stream-a o kgona ho bona le di-episode tse ntjha ntjha.

Ke ba araba ka tsela ya hore ke ba hlalosetse ka botlalo hore router na e sebetsa jwang. Ke be ke ba eletse hore le bona ba ikenyetse matlong a bona hore ba kgone ho thola internet e tshwanetseng e re lokelang. Hobaneneng ha ba kenya ho nna jwale le ho bona e tlo re sokodisa kaofela. Jwale ha e mong le mong a ka ba le ya hae, e tlo thusa e be e mong le mong o kgona ho thola internet e mo loketseng.